Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama ba tlhoka tiro ka gonne fa ga ba kgone go fitlhelela tshedimosetso e nngwe e e leng teng mo mafaratlhatlheng, jaaka gone go batla mmereko. Go na le mmereko o tlhagang thata mo mafaratlhatlheng jaaka re itse gore di-company tse dintsi nou di dirisa internet gore ba beye diphatlatiro mo go yone. Ka jalo fa o sena data ebile o sa kgone go reka data seo se go ama thata ka gonne ga o kgone gore o ka batla diphatlhatiro mo mafaratlhatlheng.

Ga ke dirisa data ke reka data ya kgwedi ka gonne ke lemogile gore data ga o sa ye reke ka kgwedi o reka data ya letsatsi ga o tla go lebelela o feleletsa o dirisitse madi a mantsi mo kgweding, go na le gore o reke data ya kgwedi. Ka jalo ke nagana gore data e ke e rekang ya kgwedi e kgona go nthusa kgwedi yotlhe ebile tlhwatlhwa ya teng ga e tshwane le tlhwatlhwa ya nkabe ke reka data ya 'tsatsi le letsatsi

Mo kgweding e e fetileng ke rekile data ya two hundred and fifty, mme e dirisitse for kgwedi yotlhe fa o batla go reka data o tshwanetse o lebelele gore o dirisa data e kana kang, o lebelele le di-App-e tse o dirisang data mo go tsone gore di dirisa data e kana kang, gore o kgone go itse gore data yo o e tlhokang for kgwedi yotlhe e ka nna data e kana kang.

Data e ke kgonang go e dirisa kgwedi yotlhe, ke data ya twenty gig mme ke rata ka letsatsi la ntlha la kgwedi gore ke kgone go bona gore ke dirisa kgwedi yotlhe.

Ke nagana gore five G e ka thusa thata ka gonne e tla fokotsa le madi a batho ba dirisang go dirisa data, because ke nagana gore lebelo le o dirisang data ka lone le lone le na le seabe mo goreng o dirise data e kana kang, ka jalo fa data e ya lebelo le le kwa godimo go raya gore o tla kgona go dirisa data e nnyane mme o e dirisa mo dilong tse dintsi. Mme ke nagana gore mafelo a e leng gore a dirisa inthanete thata e leng mafelo a a berekang ka batho gore a gore tirelo e tla nna ka bonako go na le ka nako e ntseng e le ka yone.

Ee, network e nngwe le nngwe e na le data e dirisang so o kgona go reka data ka banka go ya ka network-e e o tlabeng o e dirisa. Mme o kgona go reka data ka airtime, o kgona go reka airtime o bo o reka data. Network e nngwe le nngwe e na le App ya yone e le gore o kgona go e dirisa gore o reke data ka yone.

Fa data e fedile pele ga nako gore a gore o tshwanetse go reka data e nngwe, mme go ya ka nna gore o kgone go dirisa data, ebile data ya gago e nne e bolokesegile for nako e telele ga o fetsa go dirisa data o tshwanetse o time data mo founung ya gago gore data e sa senyega o sa e dirise.

Fa ke ya kwa lebenkeleng ke reka data e e tlhamaletseng ga ke reke data ka mowa, ka gonne data e o e rekang e tlhamaletse tlhwatlhwa ya yone ga e tshwane le data e o e rekang ka mowa. Ka nako tse dintsi data e o e rekang ka mowa e kwa godimo ka tlhwatlhwa, mme data e o e rekang e tlhamaletse o reka data tlhwatlhwa ya teng e ko tlase ka jalo o boloka madi.

Ee, ga ke na le data mo phone-ung ke na le tsala ya me e leng gore ga ena data ke kgona gore ke mo romelele data ka data transfer, ga re dirisa network-e e tshwanang ka gonne nna ke reka data ka network ya ka. Ka jalo nka kgona gore ke mo romelele data e ke nang le yone, bontlhabongwe ke mo romelele bone gore le ene a kgone go nna le data a kgone go dira tse a batlang go dira mo mogaleng.